Vhunzhi ha vhathu vho no shuma mabulasini musi mvula i tshi khou na vha a balelwa u shuma ngori vha nga vha vha khou tshavha u suvha arali vha tshi khou shuma mishumo yo no nga u sheledza, u kapedzela mavu. Zwino zwi a ita uri vha balelwe u shuma zwavhuḓi, nṋe ndi vhona uri zwine zwa nga itiwa ndi u vha rengela mabutsu hu u itela u vha tikedza, vha vha rengela dzi rain coat uri vha kone u shuma na musi mvula i tshi kho ḓi na.

Ṅwaha zwi kwama kutshilele kwa vhashumi vha mabulasini nga nḓila dzi tevhelaho, hu ḓo vha na dzi khalaṅwaha dzine a vha nga shumi ngauri dziṅwe khalaṅwaha vha a wana hu si na zwithu zwine muṋe wa bulasi a nga vha a khou takalela u ṱavha zwone. Dziṅwe futhi, zwi dovha hafhu zwa vha kwama hu na khalaṅwaha ine ya vha ya vhuria ine, hu na khalaṅwaha ya vhuria ine khayo ḓuvha ḽi a ṱavhanyedza u kovhela, ḽi dovha ḽa ṱavhanyedza u tsha zwine zwa amba uri vha ḓo shuma na arali vha tshi lenga u bva mushumoni vha nga shuma na tshifhinga tshilapfhu ḽa vhuya ḽa zwifhala hu no ri arali vha tshi khou shuma nga tshilimo naho vhathu vha ḓo kona u shuma vha ya hayani nga nga nga hu na tshifhinga.

Nṋe ya vha yo kwamea nga tshanduko vhukuma, zwimela zwi a konḓa badi u mela, u ḓo wana zwi sa meli zwi tshi fa, tshiṅwe tshifhinga u ḓo wana zwi sokou vha zwiṱukuṱuku zwi sa iti na vhana.

Vhutshilo vhuponi ha mahayani zwiṱuṱuwedza uri na vhashumi vho vha vha vha vho no shuma bulasini vha ḓiwanavho muholo une wa rengavho dzi gurozari hayani.

A hu na na nga iṅwe ḓila arali zwivhaswa zwo gonya ndi u tou u zwi renga fhethu hu no nga online khaho a Amazon zwi a vha zwi fhasi nyana zwino nda ndi tshi nga ita hezwo zwithu uri ndi zwi wane nga mutengo wa fhasi.

U tea u sheledza zwimela zwau hu na tshifhinga, u shele manyoro hu na tshifhinga, u dovhe hafhu zwi fafadzelwe mishonga hu na tshifhinga, u itela uri zwi si ḽiwe nga zwikhokhonono.

Ee ndo no ḓi vhuya nda ṱavha nga khalaṅwaha i saathu u swika, ee vhunzhi ha izwo zwimelwa zwa fhedzisela zwi songo aluwa zwa ḓi tou fhedzisela zwi khou limelwa fhasi.

Ndi musi arali hopfhi ndi vhashumi vha bulasini kha vha vhalele zwithu zwe vha zwi ṱavha kana vhaṅwali madzina a heyo mitshelo, miroho ye vha ika ndi hone zwithu, fhethu hune zwi nga lulamisa kana u khwinisa vhukoni ha u vhala na u ṅwala kha vhashumi vha mabulasini.

Musi nga hu zwifhinga zwa u sa shuma, u sa shuma kana zwa u beba havha vhathu vhane vha nga vho kwamiwa nga u shayeya ha mishumo nga tshetsho tshifhinga vha ya kona u sapotha miṱa yavho lwa tshifhinga nyana. Ee vha tshi khou ḽa heiḽa tshelede ya ndindakhombo zwino i ya thusa nga maanḓa i no tshelede nga tshifhinga tsha musi hu si na mushumo.

Arali wo vha vho puḽana uri u ḓo ṱavha zwithu zwi no nga vho mavhele na hone hu si na maḓi hanefha mabulasini kana dzi tsimuni zwi amba uri a u nga ḓo kana zwi amba uri mvula i nga u thithisa kha puḽane dzau dza u ṱavha.

Themo ya khalaṅwaha a i ngo tou ita zwavhuḓi ngori vhashumi vha wana vho no ḓivhudza uri ndo wana nḓila ine nda ḓo kona u vhea vhurotho ḓafulani hayani zwino saizwi vha tshi ḓo shuma tshiṅwe tshifhinga, tshiṅwe tshifhinga vha sa shumi zwi nga vha vhaisa hezwiḽa zwithu, vha balelwa u sapotha miṱa yavho tshiṅwe tshifhinga.

Zwishumiswa zwine zwa vha zwa ndeme ndi dzembe ya raga, mabutsu, ns mishonga ya u fafadzela u tshi zwi ṱoḓa hezwi zwithu u nga ya wa zwi renga vho mavhengeleni angaho agric city, vhathu vha khou ya vha zwi renga ayo mashophoni a vhulimi.

Ee vhashumi vha mabulasini a si kanzhi vha tshi tou wana vhuawelo ho teaho ngauri mabulasi a ḓo vha a khou vha ṱoḓa u swikelela zwithu zwo ṱavhiwaho tsimuni zwi tshi vhibva, vha dzula vha khou ṱoḓiwa. Zwino vha tea u awela lwo linganelaho, hu ḓifunga na vhatholi vhavho a vha tou ṱoḓa zwavhuḓi vha tshi awela ngori arali hu na, zwifuwo zwi ḓo sedziwa nga nnyi arali vha siho.

Ee ndi u tou lindela u tshi kaṋa, zwezwo wo kaṋa wa dzhia phurofithi wa ya wa renga izwo zwishumiswa zwine zwa nga vha zwi tshi khou ḓura. O no kuvhangana phurofithi zwezwi u tshi khou ḓi lima, u vhuya u swika i tshi swika hezwo zwine wa khou ṱoḓa zwone u tou zwi renga, hezwo zwishumiswa zwi no ḓura u a kona u renga.

Tshanduko ya kilima i shanduka zwifhinga zwa u hula ha zwimelwa. U ya wana kha khalaṅwaha ine wa tshi ḓivha uri izwi zwithu u zwi lima nga heyi khalaṅwaha, wa wana u tshi khou zwi ṱavha, zwi sa khou ita. Hu, zwi khou vhangiwa nga uri nga u tshintsha ha kilima, zwino ndi hezwo zwithu. U tshintsha ha kilima zwi khou ita uri vhunzhi ha zwithu u tshi zwi ṱavha ṋamusi hu khalaṅwaha yazwo zwi si hule, zwi konḓa badi uri zwi hule.

Maga ane a nga dzhia u lugiselela tshifhinga tsha u hula ha zwimelwa tshi saathu thoma. U nga thoma nga u sedzulusa mavu ngori uri nahone ya mavu a tendela na u lima zwine nda khou ṱoḓa u lima zwone na u dovha wa tsheka futhi uri afha fhethu hu na maḓi a .

Ee u nga vha gudisa nga nḓila dzo fhambananaho arali hu tshi ḓovha na vhashumi vha kale, u yari vhashumi vha kale kha vha funḓedze vhashumi vhaswa uri ee ri nga lugisa hani kana kana u ṱavha kana vha ḓi tou vha dzhiwa iwe muṋe u tshi khou vha funḓedza uri ri itisa so, ya.

Zwiṅwe zwithu zwine zwa vha hone kha mveledziso ya tshifhinga tshilapfhu zwo shaya pfhushi kha vhana zwine zwa vhangwa nga kilima ndi zwi tevhelaho, u ṱavha tshithu tshithihi, u sa ṱavhi tshiṅwe tshithu mavu a ya bva pfhushi ya, tsha vhuvhili, ndi u sa sedzulusa mavu avho kana wa nyora, ndi hezwo zwine nṋe nda ḓivha zwone.

Kha mithenga ya khuhu yo ṱhukhuliwa ia kona u bvisiwa ya ya pangiwa kha misiamelo, ha itiwa misamelo ngayo, ha pangiwa nga ngomu ha rengisiwa kana ya shumisiwa u itwa masofa o dzula uri muthu a kone u dzula zwavhuḓi nahone ya dovha a rengisiwa haya masofa.

U vulea khuhu kana u ṱhukhula khuhu azwi dzhii na na na na mithethe ino swika miṱanu, ende uri khuhu yo yo ṱhukhuliwa zwavhuḓi i ri zwivhona nga musi i songo gammba malofha.

Lukanda lunga vhulungea nga musi wo lu anea ḓuvhani, lo sheliwa muṋo uri dzi thunzi dzi songo ḓa dza kakela khalwo ndi hafho hune lukanda lunga vhulungea lwa kona u shuma u ita zwithu zwo fhambananaho.

Lukanda lwa tshifuwo lunga shumiswa uita mikumba, zwienda lunga shumiswa u ita zwienda zwa leḓa, uita tshigubu tshau lidza kerekeni uita dzi dzi dzhasi dzo u ambara lunga shumiswa zwithu zwinzhi zwo fhambananaho.

Ee maḓi ane avha uri ndi ofhisa musi ri tshi khou nyaga u ṱhuvha khuhu a shumiswa u lovhea khuhu nga ngomu, lwa minete ṱhaṅwe minete muthihi na hafu wai bvisa heiḽa khuhu wai lovhea yoṱhe uri u kone u ṱhuvhea. Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri i shumisa maḓi a mufhiso o linganelaho uri khuhu yau isi sutukane musi u tshi khou i ṱhuvha.

Ee mafhi unga a vhea fhethu ho rothola kana wa to a gwela fhasi uri a a wane murotholo, zwezwo ua kona u ṱuwa nao uya rengisa makete.

Mutakalo unga u ṱhogomela nga nḓila dzi tevhelaho musi u tshi khou ṱavha khau ambare mabutsu, khau ambare tshikelekete kana u dovhe hafhu u shumise magiḽafu, u dovhe hafhu u ambare dzi wekisuthu yo hafho u ḓovha wo thivhela wo ukho ṱhogomela mutakalo wau nga nḓila ya maṱhakheni.

Ahuna muraḓo wa tshitshavha ane nṋe nda muḓivha, ane avha na vhutsila hau ṱanzwa lukanda hafha hune nṋe nda dzula hone.

Ee dzi hone nḓila dza sialala dzau bvisa lukanda dzi ngaho u shumisa zwithu zwi nonga lufhanga, u bvisa lukanda wa wana vha khou lu hwahwadza vha tshi lu hwahwadza u swikela lu tshi bvula lukanda kana vha lu tshea.

Ee zwi hone hezwo zwifhinga ndi zwifhinga zwa musi huna khoro ya lushaka hua ṱhavhiwa zwiṋoṋi zwinzhi nga vhuḓalo uzwi langa khwiṋe ria ṱanganisa ṋama vho ya zwiṅwe zwifuwo uri vho husi to ṱhavhiwa khuhu nnzhi dzo yaho nga vhuḓalo.

Hune nda dzula hone muṱani hune nda dzula hone wa ṱhukhula khuhu, ṱhoho nga lufhanga nṋe ndi vhona nḓila ya khwiṋe hu lufhanga u fhirisa tshanḓa, ngauri tshanḓa atshi nga ḓo ṱhukhula ṱhoho nga khathihi ninga wana ya thoma ya vunḓea mukulo ya pfha vhuṱungu heiḽa khuhu lwa tshifhinga tshilapfhu ni tshi khou balelwa u ṱhukhula lukanda lukanda holuya.

Nṋe athi ḓivhi na muthu na muthihi, ane a ḓi tshilela ngau rengisa mukumba wa zwifuwo hafha hune nda dzula hone tha thu vhuya nda pfha na muthihi.

I tshi bvisiwa lukanda lwa mbudzi maga ndi maga a tevhelaho ane anga dzhiiwa vha ḓo thoma ngau vhulaya hetsho tshifuwo, wono tshi vhulaya vha tshi tshea zwavhuḓi nga vhuroṅwane vha khou sutula lukanda holuyani . Vha lu sutula zwavhuḓi lu savhe na mabuli manzhi vho no ita ngauralo vha lu shela muṋo, uri lu si ṅoṅiwe nga dzi thunzi vha lu vhea ḓuvhani vho lu atha lu tshi to lo athiwa zwavhuḓi lu tshi oma ndi hafho hune vha ḓa mukumba.

Maitele au hama hu hamiwa nga nḓila i tevhelaho, vha nga dzhia kholomo heiḽani vha i vhofha milenzhe ya murahu uri i songo raha vha ifha zwiḽiwa yavha i khou ḽa vho vhea tshibakete nga fhasi vha khou hama nga zwanḓa zwavho. zwi tshi konadzea vha a kona utoi panga fhethu hune ai nga ḓo mu tshimbila tshimbila kana ya pfunya pfunya lune inga bva i tshi khou raha muthu ane a khou i hama, ya ndi hezwo mafhi anga hameliwa kha kha kha kha tshibakete ndi hezwo.

Ee nṋe ndo no ḓi vhuya nda thusedza u tshea hutshi khou tsheiwa khuhu, kana na nṋe muṋe ndono ḓi i tshea zwovha zwo leluwa u tshea ngori nda khou i tshea nga lufhanga lwo ṱuṱuliwaho lune uto vhea fhedzi lufhanga kha mukulo wa heyo khuhu luthihi fhedzi uto shidza luvhili luraru zwavhuḓi vhuḓi uto luvhea lufhanga kha kha mukulo wa heyo khuhu i khou mboḓi ṱhukhuwa zwine zwovha zwo leluwa. Ende tshiṅwe futhi tsho itaho uri ndi sivhe na vhuleme ndi uri ndo aluwa fhethu hune hua rengiswa khuhu, zwine zwa amba uri ndo aluwa ndo aluwa fhethu ndi tshi khou vhonesa khuhu dzi tshi kho viiwa zwa ita uri ndi aluwe ndo zwiḓowela hezwo zwithu.

Ndo no shela mulenzhe khau vhulaiwa ha zwifuwo, nṋe ndi vhona zwi zwithu zwine zwone zwi anga tshiṱuhu ngori na hetsho tshifuwo tshivha tshi khou nyanga u tshila, ende tshia lila tshi khou lilela vhutshilo hatsho, zwone zwia ṱungufhadza zwia ṱungufhadza nga maanḓa mara ahuna zwine wa nga ita ngauri na iwe u khou zama uri u ḽe.

Sialala dzine dzi a shumisiwa vhuponi hahashu dzo u vhulaya zwifuwo ndi ḓivha nthihi ine yavha nḓila ine ya vhulaiwa ngayo mbudzi, musi i tshi khou nyanga u shumisiwa u luvhedza mbudzi vha i dzhia vha i ṋuvhedza kha kha kha maḓini kha mutuli u na maḓi ya fa heiḽa mbudzi ngou to ya fa ngau nwela khothe.

Arali yo no ṱhavhiwa kha sisiṱeme kha sisiṱeme dza vhulimi vhapo inga to rengisiwa kana ya rengiselwa mashango ḓavha.

Tsireledzo ndi yau shumisa zwithu zwi nonga lufhanga zwavhuḓi, kana arali u tshi khou vhulaya zwifuwo zwihulwane zwi ngaho kholomo, kha u bve wo zwi vhofha zwa khwaṱha uri i songo khakha tsha u raha musi tshi khou raha raha musi tshi tsini nau fa ndi hayo maga.